Hello ke teng o kae? Sepolesa ho na le taba e ke batlang hore ke e tlalehe mona moo ke dulang teng. Ke elelletswe ho na le shopo e etsang meriana ya yona mme eseng molaong. Ntho e entseng ke tsebe sena ke ka baka la hore ngwana ya dulang ka, moahisane wa ka, otswa ho reka moriana moo, wa sefuba. Jwale ke oo wa mo kudisa, ha ikutlwe hantle. Ra tlameha re letsetse ba na ba thusang ka tsa potlako. Bona ha ba fihla ba mo lekola hantle, ba bolela hore moriana oo ao nweleng oo, ke ona o behileng bophelo ba hae kotsing, jwale ke re ke tletlebele sepoleseng. Ke le tsebise ka mofuta ona wa shop-o, ona wa lebenkele o mona o etsang ntho e, e bohloko ha kana kana. Hore mohlomong le ka boloka maphelo a batho ka ho tla le emise mofuta ona wa lebenkele hore ka tswela pele setjhabeng sa rona.

Taba ya tsatsi leo, ke ne ke tswa sekolong ho ya ithuta hobane ho no na le teko ene ke tlamehile ke ke ke e ngole tsatsi le latelang. Jwale kea tlameha ke tsamaye ka maoto ho tloha kwa hole sekolong ho fihlela hae. E ne ntse e ke tsatsi le tlwaelehileng, ho futhumetse letsatsi ke le na le lona o no o no sa tlo nahana letho, hobane ne ke tshwere sekgele le teng bakeng sa hore ke itshireletse kgahlano le letsatsi, e seng pula. Kamora metsotso e seng mekae, ke mahareng a moo ke tswang le moo yang. Boemo ba lehodimo ba fetoha hona moo, ke a qala jwale ke bona ho ba ho tsho, pula ena e shapa ka matla ebile ena le ka moya. Wa fefola sekgele sa ka, ke a koloba ka re pele nka koloba ho feta mona, ke tlo tlameha ke batle mo ke tla ipatang teng. Ke a ipata pela shopo moo, e eo kileng ka e fumana e haufinyane, taba tsa letsatsi leo.

Taba tsa mofuta ona ke tse bohloko, mme o keke wa kgona hore di qobe, ka nako tse ding di ya o toba. Mme o fumana hore ntate o tlo tlameha o di amohele mme o nke moriana bakeng tsa sona. Le ha e ka ba nthwena ha e fole, empa ho bo ntsona le moriana o tla o sebedisa bakeng sa hore o phele nakong e telele. Jwale ntate nna ke re ha se mara ha se ho feela. Ha feela o ka kgona hore o fumane moriana o tla o nwa, o nwe ka nako, o se ke wa fitisa letsatsi. O iphelele, o phele bophelo ba hao jwalo ka batho bohle. Jwale sena se se ke sa o utlwisa bohloko mme se se ke sa o thibela hore o phele, hobane ho dula ho na le tshepo ka nako tsohle.

Hello, ke teng o kae? Ke teng, ke ne ke le tsebisa ka moriana wa, o fedileng mona mme ke ne ke , re ile ra ngola beke ya ho feta, ra founa hape ra le hlalosetsa seemo. Hoba ke batho ba bangata e tlamehile re ba kgutlise mona hobane ho se na moriana. Jwale ka ha le tseba re sebetsa ka maphelo a batho, ho bohlokwa hore ha ba tla ho rona ba hloka thuso, meriana ya bona e be e le teng. Hona ha, ha o wa amoheleha hohang. Jwale ke boela ke founa kajeno ke bolela hore re ntse re se na yona meriana ena, ne re kopa le re thuse, le re potlakisetse, di pampiri kapa kae ho mang ya ikarabelang hore a ka re thusa. Hobane seemo se na se se se bohlokwa haholo. Kore ho na jwale ebilane se se teba haholo ho ba ke batho ba bangata ba ba itshetlehileng ho moriana ena. So ne ke kopa le lokise seemo sena, ke ya leboha.

E ka ba teng malapeng a rona thohako, mme nna ke entse mosebetsi wa hore, ke le ka tlameha hore ke lo batlisisa ke batle taola. Ke batle taola hore na ke eng ntho e tlamehile ke etse hore ho loke mona hae. Mme bang bang njwetsa hore ke tlo tlameha ke ba tle pudi, ha mmoho le nku, e be tsona phoofolo tse pedi tse ke tlo di sebedisa, ke etse mosebetsi ka tsona, mona lapeng. Hore tsena tsohle di tsamaye, mme di felle ka ntatemoholo le ntate, le ngwaneso. Hobane ha ke sa etse jwalo? Ke tlo tswela pele jwalo ka bona, thohako ena e keke ya fela. Jwale ke se ke se entseng, ke batlisise taola, taolo ya ya ya ya ya nkisa hore ke reke phoofolo ena, Ke reke podi, ke reke nku. Mme ke hlabele ba fatshe, ka yona tsela ena ke kgone hore ke lokollohe. Ke ka hoo kajeno lena ke kgonne hore bophelo ba ka bo tswele pele.

Taba ya bana ba kgale ba bapiswe le ba kajeno. Ke, ba fapane haholo ba fapane. Ke nahana hore nakong ya kgale di thibella pelehi tsena tsa setso jwale ka hore ska ja se itseng, ja se itseng. Di ne di thusa haholo hobane le ha o ka sheba, hona jwale ba kajeno lena e se be e se bile e le nthwe, tlwaelo ya ho ba le ngwana. Ebilane o santsana o le sekolong, ha e sa le ntho e tshosang, hobane ba se ba lokolohile haholo. Ba se ba sa mamele batho ba kgale, batho ba baholo, batswadi ba bona. Bo ntatemoholo le bo nkgono ba bona ha ba ba jwetsa hore se ke wa ja sena, hona jwale ho so na le dipotso tse ngata. Hobaneng sa tlameha ho ja sena? Ba se ba na le di karabo tse ngata, tlamehile o hlalose jwale. Kgale kgale kwa, ha o no o botsa potso eo, ya hore hobaneng ke sa tlameha ho etsa tje? O no jwetswa feela hore ha o botse motho a moholo. Bona ba ne ba na le karabo tsa bona, so ke nahana nakong tsele tsa pele, e ne ba sebeletsa haholo.

Dumelang bana beso, ke tlo le elelliswa wa tseba ho ba mme, ke mpho e ntle haholo. Jwale bana ba na re tlameha re ba hudise ka nepo, mme bophelo ba hona jwale se bo tura haholo. Jwale ke ka hoo ke reng ho lona ke le eletse hore, ha re sebediseng dithibela pelehi tsena, di tla re tswela molemo haholo hobane, nakong ya hona jwale thola hore re ba le bana ba bangata, mme re ba etsa pele ba bang ba bile ba hola hola. Mme sena se baka mathata le ho, le le bofuma ka hare ho malapa a rona. Hobane jwale ka ha le tseba hape jwale ka naha, re na le bothata ba hore palo e phahame haholo ya batho ba sa sebetseng. Jwale o thola hore ha o na le bana ba bangata ho ba thata bakeng sa hore o ba hlokomele hantle. Jwale nka le eletsa bo mme ba batjha hore ho lokile haholo e bilane, ke ntho e ntle ya hore re sebeditse dithibela pelehi tsena, di tla re tswela molemo haholo mme di re imulle dinthong tse ngata . Ke ya leboha batswadi.

Nna ke ya dumela hore batho ba nang le lefu lena la HIV ba tshwarwa hantle. Ke bone sebakeng se ke dulang ho sona, tjhe bona ba ba tshwarwa hantle mme hape ka lerato. Le hore ba boloka taba tsa bona e le sephiri mme ba ba, ba ba beha hantle hore lefu lena ha se pheletso, qetellong ya hore le bona ha ba sa tshaba le ho ya diklibiking kapa kae kapa kae. Ba se ba ya ka bolokollohi hobane ha ba ba shebe le ka mahlo a ne ya hore ba ba ahlola kapa jwang. Kapa ya hore bona ha ba tshwarwe ka tsela e lokileng, kapa ba a kgeswa. Nna ho ya ka nna, ke bona hantle dikliniking tseo nna moo ke ke dulang teng mona, ha ba ba hantle haholo. Tshebelletso tsa bona di ntle haholo. Nkeke ka bua bobe ka bona hohang, hohang hohang, ba boloka taba tsa bona e le sephiri mme ba ba hlokomela. Jwale nkare ho bona ke ba opela matsoho haholo, e seng hanyane.

Nna ke nahana maikarabelo ke a bona batho ba bo ntate. Ba tlo tlameha ba iqenehele hore le bona ke batho, before e ba batho ba bo ntate. Ho beha boikarabelo ba bona ho batho ba bang, ke bona ho sa loka. Batho ba ka kgona ho etsa ho fihlela moo ho itseng jwale ka ho etsa awareness, ho ba fa information hore etsa sena, ska etsa sena, e ya kae e ya ngakeng ya batho ba bo ntate, itlhokomele. Empa bona ha ba sa batle ka bophelo ba bona, e batla e ba thata. Jwale nthwe ke ka e tjhong ke hore maikarabelo ke a bona batho ba bo ntate, hobane ke maphelo a bona ao. Ha bona ba ka ema ka maoto, ba nka qeto ya hore bona ke bophelo ba ka, ke tlo tlameha ke iqenehele, ke tlo tlameha ke etse ntho e lokileng bakeng sa bophelo ba ka. Ke nahana dintho tse ngata di ka ba bobebe, ke nahana bo ntate a bangata ba ka ema ka maoto, ba ya dingakeng tsa bo ntate mme ba thuswa.